Ke rata seshweshwe hobane, ke Mosotho ebile seshweshwe se tena ke Basotho. Ke lona lesela le bontshang botle kapa yona art ya Basotho.

Ha ke motho ya ikamahanyang le sehlopha sa thapelo kapa moo tulong ya ka, ha se hangata moo ke bonang dihlopha tsa thapelo, ka hoo, ke sitwa ho fana ka tlhaloso e nepahetseng. Ha ke na tsebo ka tsa dihlopha tsa thapelo.

Senomaphodi se ritelwang lapeng ke punch. Ho rekwa majwala a fapafapaneng, di-fruits, di-coldrink le metsi, di kopanya kaofela hara nkgo e le nngwe. Hangata di ritelwa ka mekete kapa tsona di-party. Di ritelwa ke mmangwane wa lapeng.

Tjhe, seaparo se ha se kgesolle batho, ebile dikgwedi tse ho ya ka molao, ha di ya tshwanela ka ho ba tse tsheletseng, tshwanetse e be dikgwedi tse leshome le metso e mebedi kapa sona selemo. Le melao ya teng e nepahetse, hobane ke nako ya motho a tlohang a ikokobeditse mme a ila, a ntsha kapa hona ho llela eo ya mo siileng.

Tjhe, ha se nnete motho tumelong. O dumela ka ho rata ha hae kapa ho ya ka lelapeng leo a tswetsweng ho lona na hore ke ye batho ba tumelo kapa ha se ba tumelo? Ha ho na qhekelletso ya manyesemane hohang, ke ho tswa ho motho na wa dumela kapa ho dumele, le lelapa la habo hore na le a dumela hore ha le dumele?

ba itjhebetse fela ho etsa tjhelete, hape ebile ho bolotsa se ba ho nkile e le nthonyana fela ya competition. Ebileng hape e baka dintwa tse ngata le mafu a sa feleng ka hare ho bona. Ba bolayana ka bo bona ka baka la tjhelete.

Ho ya ka tsebo ya ka, Modimo o tla pele ho dintho tsohle. Ke Modimo, ho latele badimo. Jwale ho latela seo se etsahalang kasheko, ho na le batho ba sa dumelleng hore badimo ba teng kapa Modimo o teng. Ba dumela feela ho Modimo kapa motho a dumele ho Modimo. Ke ka hoo ntho ena e bakang hore batho ba seke ba utlwana, kapa e bakang karohano. Ebile e thata, ha ho tsela e ka rarollwa ka teng.

Batho ba tsebang ho ruta ba nka thupelo ya mahlale ho tswa di-university-ng. Ba ithutela ho tla ruta batho. Ba rutuwa ka tsela tsa ho ruta kapa hona ho tsamaisa thuto bathong.

Lapeng ha ho so ka ho ba na le lenyalo. Ha re soka re kopana, kapa re iphumana re itokisetsa lenyalo.

Diketso tse kang tse, ha se diketso tse ikamahanyang le setso hangata. Ke diketso tse etswang ke batho ka bomo , hore re kopanye setso le diketso tse tje re tla be, re tella setso sa bo rona.

Ke rata motoho o sootho wa mabele ha o tjhesa.

Ha ho bonolo hore dihlopha tse di tla sebetsa kaofela, hobane hangata batho ba mephato ba iketsetsa ntho tsa bona ba sa lateleng se bolelang ke tsa bophelo bo botle kapa sona seponesa.